Sepinatjhe ke mohlodi wa bohlokwa wa dijo ka lebaka la boleng ba yona ba phepo. Ho kenyelletswa mohlodi o motle wa fibre, di-vitamin-e le di-mineral-e. E tshehetsa dikarolo tse fapaneng tsa bophelo bo botle. Ho kenyelletsa pono, bophelo bo botle ba pelo, bophelo bo botle ba masapo le bophelo bo botle ba tshilo ya dijo. Sepinatjhe e boetse e fana ka di-anti oxidants tse ka thusang ho tshireletsa kahlanong le kgathello ya oxidative, mme e ka thusa ho laola boima ba mmele.

Tshebeletso ya bana e ntse e le taba e tibileng Afrika Borwa. Ho sa tsotellehe dithibelo tsa molao le boiteko ba ho e lwantsha. Le ho Molao wa maemo a motheo wa mosebetsi o thibela ho hira bana ba ka tlase dilemo tse fifteen le bana ba dilemo tse fifteen ho ya ho eighteen mosebetsing o sa lokelang kapa o kotsi. Ke phepetso e phehellang ho e ka bang bana ba five hundred and seventy-one thousand ba tshwarehileng mefuteng e sa tshwanang ya mesebetsi e sitisang tswelopele ya bona le boiketlo ba bona. Mona ke pono e qadileng haholonyana, molao le tlhokomelo.

Ee, molaetsa ona re ile ra o fumana hane mopresidente wa rona Afrika Borwa, hane a dumella yona a be molaong ho South Africa. Di-cannabis-e tsa meriyana di molaong Afrika Borwa. Le ha hole jwalo, o ka fumana cannabis-e ya bongata feela ka kopo ya karolo ya twenty-one ho bolaodi ba taolo ya dihlahiswa tsa bophelo ba Afrika Borwa eleng . Cannabis-e e bolokehile ho sebediswa ka tataiso le kutlwisiso e nepahetseng. Jwale molaetsa ona re o fumane seyalemoyeng le di-internet-eng.

Basebeletsi ba mapolasing ba utlwang eka ha ba tshwarwe hantle ba ka kopa thuso ka metjha e fapaneng. Ho kenyelletswa makgotla a molao, mekgatlo ya mmuso le mekgatlo ya basebetsi. Ba ka hlahlela ditletlebo ho bahlahlobi ba mesebetsi, a poelano, bonamodi le tukiso eleng CCMA kapa mafapha a amehang a mmuso. Ba ka boela ba batla thuso ho mekgatlo ya basebetsi kapa mekgatlo ya ditokelo tsa botho. Mona ke tlhaloso e qaqileng haholonyane. Metjha ya molao le ya taolo, bahlahlobi ba basebetsi ke ona mafapha a ba ka le ona.

Ka yona tsela eo hobane moruo le ona o bapala karolo e kgolo ho batho ba eleng dihwai hona ka tlasa yona temothuo. Mme ha e se le jwalo, ke yona feela tsela e batho ba ka iphedisang ka ona le ho matlafatsa moruo wa ka mona South Africa.